Ukuthumela imali ngebhanki intanethi kunabo ubungozi kuba hleze uthumele kumntu orongo, imali ingayi uyokufika kuloo mntu umthumelelayo. Kanti xa unokuthumela imali ngebhanki, uzawufumana uncedo olurayithi.

Ukubhanka ngekhompyutha akukhuselekekanga kakhulu kuba ikhompyutha yakho hleze ingahekhwa ngabantu abakwazi ukuhekha baze bayithathe yonke imali yakho. Loo nto ibangela ukuba imali yakho ingabi seyifu kwi-intanethi.

Ndingamcebisa kukuba uba uyaphangela kakuhle kwaye ufumana umvuzo omhle, angakwazi ukuaplayela ikhredithi khadi. Kuba ikhredithi khadi ifuna umntu ophangelayo kwaye opeya umvuzo wakhe ngexesha elirayithi.

Ukuba kucoceko ebumelwaneni kuba kuhlala endaweni engacocekanga akulunganga, loo nto ingakubangela ukuba ugule. Nokufikeleleka msinyane ezivenkileni kubalulekile kunokuba uhambe umgama omde kuba phandle apha, akulunganga kukho izigebenga.

Ndingamxelela ukuba unayo ibhanki efowunini yakhe, angakwazi ukuthumela imali kuyo. Kwaye ndimbonise ukuze angenzi impazamo athumele imali emntwini orongo.

Ndingaqala nabantu abahlanu ze ndibabone ukuba banyaniseke kangakanani kwaye baza kusiqhuba kanjani isitokfela eso. Ze xa beqhuba kakuhle, siye kunyaka olandelayo sandise inani labantu. Nabo ibe ngabantu abathembakeleyo.

Ndingambuza ukuba kudingeka ntoni ukuze uvule ikhadi efowunini kwaye ifuna malini ukuqala ukuvula ikhadi, kwaye kudingeka eziphi iimpepha.

Ndingahamba ndikhangele umsebenzi ukuze ndikwazi ukubuyisa imali. Kwaye ndithethe nomashonisa lo ukuba imali andikabinayo okwangoku. Kodwa ndiza kuthi xa ndinayo, ndiye ndimnike.

Ndingamxelela ukuba ingamchaphazela ngoba imalinzala iza kuba ninzi xa kufuneka eyibuyisile kodwa kungangcono ukuba azakhele, ndimcebise njalo. Ngoba xa uboleka imali, iye ibe nenzala eninzi.

Ndingamxelela ukuba le app yenza undlela lula ukuba akwazi ukuthenga umbane efowunini kunye nee-airtime. Akwazi nokuthumela imali kusapho lwakhe angahlali nalo okanye kuloo mntu afuna ukumnika imali, ingamenzela lula engakhange atyelele ebhankini ukuze athumele imali nokubona imali yakhe eshiyekileyo ebhankini ukuba yimalini.

Ndingamxelela ukuba kaloku makaxole kwaye ufundile wafumana nomsebenzi. Makathi ke ngoku xa esethubeni emane ecaphula kule mali yakhe yomrholo aze abuyise imali kaNSFAS ukuze noNSFAS azokwazi aqhubeke ancede nabanye abantu abafuna ukufunda abangenayo imali.

Iibhanka ndizithembile kwaye ziyayigcina imali yomntu ihlale ikhuselekile kunokuba ugcine imali endlini. Hleze ibiwe ngumntu okanye kutshe indlu imali yakho itshe nayo, loo nto ikwenze ulahlekelwe yimali yakho ubuyiseyiva. Ngoko kubalulekile ukuba umntu abe nayo ibhanka yakhe agcina kuyo imali.

Ndingamcebisa ukuba aqale acinge kakuhle malunga nokuboleka imali ukuze afumane indlu. Ndingamcebisa ukuba makabeke imali emvuzweni wakhe alinde ixeshana. Ze imali ithi xa yonele azakhele indlu angayifuni i-home loan kuba laa mali iye ihambe ibuye inenzala, loo nto ingambetha kakhulu. Kanti kungcono ukuba uthenge izinto zokwakha uze wakhe ikhaya lakho.

Ndingamxelela ukuba kubalulekile ukuthatha i-inshorensi yemoto kuba kuzothi xa imoto yakho yonakele, ikwazi ukulungiswa. Okanye xa imoto yakho ibiwe, izokwazi ukuba ukhabe unikwa enye kukhangelwe imoto yakho. Naxa ungenamali uzokwazi ukuncedakala xa uthe wanengxaki emotweni yakho.

Iba ngumbono ombi ke lowo ukuba xa uthe ungabhatali i-premiums zakho kakuhle ize i-inshorensi icinywe, uye ulahlekelwe yimali. Ingakumbi xa ubuthe wabhatala ixesha elide. Ngoku kuzothi xa ufuna ukungcwatyelwa umntu wakho, kube nzima ukuba uncedakale. Loo nto ibangele ukuba uboleke iimali.